Kgetlho la ntlha ke le ka palama sefofane mme ke ile ka ya nageng e e bediwang Nigeria. La ntlha, ga go a ba bonolo ka gore ke ne ke ikutlwa ke tseiwa ke sedidi ka gonne e ne e le la ntlha, ke bona gape ke tsamayang tse ke tlhatsa-tlhatsa mo tseleng ka gore sefofane se na le dipeelo mme motho pele a tsamaya o tshwanetse go dira dipatlisiso gore a itse gore go tlhokega eng le gore o tshwanetse gore a je jang ge e le o palama sefofane ka gonne sefofane ga se tshwane le sejanaga.

Nna nka rata go pagama sefofane se bidiwang Buddy Jet sa ena DJ wa rona e leng kofi e ntsho mme nka rata go se pagama ke tswa kae fano ke mo etela ko Amerika ka gore o se a nna teng mme nka itumela thata ga nka mmona ka gore ke motho e leng gore ke mo rata thata mme ke motho e e leng gore ke ena a nthutileng go dira tsena tsa mmino mmogo le go DJ-ya mme ke rata le gore o rata bana ba gagwe mme o na le sone sefofane sa gage se bidiwang ka gore ke sa gagwe a le esi mmogo le bana ba gagwe le mosadi wa gagwe.

Seo a tshwanetseng go se dira ke gore o tshwanetse go dira Visa mme Visa ke yone e tla mo dumelelang gore a tswe ka fano a tsamaye a ile go pagama sefofane a yone Nigeria, mme o tshwanetse gore pele a tsamaya o tshwanetse gore a tseye kgwedi a ntse a batlisisa gore Nigeria ke naga e jang mme a batle gore Nigeria ba rata eng ga ba rate eng mme o tshwanetse gore a tsamaye ka dilo tse di siameng ka gore mo borra sefofane ba o lekola mme ba check-a gore a mme o tsere dilo tse di siameng.

Sa ntlha, ke tlile go bua ka ditsela, ditsela tsa mo nageng ga di a siama mme dibese ke di dijanaga tse di telele mme ke tse tse ko godimo. Dibese di tshwanetse gore di direle tsela ya tsone sentle jaaka ka tsa Gauteng, ka gore Gauteng tsela e nngwe le e nngwe e diretswe gore e tsamaye dibese mme batho ba ba tsamayang ka dikoloi tse dinnyane kapa ba tsamayang ka ditekesi ga ba kgone gone ba ka itatlhela ka tseleng e ka gore bese ga e ka tlhaga e tlile go dira kotsi mme batho ba tlile go gobala ke ka go o ke reng batho ba tshwanetse gore ba lebelele melao ya tsela.

Bakgweetsi ba bese ba kena mathateng ka gore dikarata tse tsa batho tse ga di a siama mme tse dingwe di sutlhega maina. Ga di sutlhegile maina ga di kgone gore di ka tsena mo motšhining mme bus-e ga e a dumeletsega gore e ka tsamaya e sa dire, motšhini o gana karata mme ke raya gore batho botlhe ba berekisang dikarata ba tshwanetse gore ba di ntšhwafatse nako e nngwe le enngwe ka gore ba ka se gone gore ba ka di berekisa mo motšhining. Motšhini o wa bese ole o siame, dikarata ke bone ke tsone bothata.

Ke gore mokgweetsi o tshwanetse gore a leke gore a latele melao yotlhe ya go kgweetsa bese ka gore motho ga a latela melao ya tsela a ka se ipone a le mo kotsing mme a ka se bone a sentse tse dingwe tsa dibese tsa mmuso ka gore o a itse gore ga a ka tsenya batho kotsing kapa a itsenya ena mo kotsing mmereko o tlo fela mme o a itse gore o na le bana le basadi bao a tshwanetse gore a dire bojotlhe le bo nnete ba gore ba siame ka dijo ka gore o tlabe a le mmerekong. Ke ka go ke reng mongwe le mongwe o tshwanetse gore a direng, a tlhomphe mmereko wa gagwe mme a latele dilo tsotlhe tseo, a latele melao yotlhe ya tsela.